Hobane mootledi ya a neng a otlelang koloi. O be a otlela ka lebelo le leholo. And o be o le sephethephethe.

Ha! Tsatsi leo, ho ne ho le monate haholo. Erile ha sefofane se thoma se lander, ka utlwa ekare ke mafelo a bophelo. Ka sefofaneng hona, ha ke sa bolela. Re dutse, ke lebeletse fatshe. Ke bona metse e le e menyenyane. Ke le kgaushwi le maru, ba re fa dijo ka sefofaneng. Shame, ne ho le monate ho feta.

Ho utswa ha ho nyakehe. Ho kaone, o kgopele ha eba o a hloka. Hobane ho utswa, ho ka ho kenya molekong. Ho utswa o ka ho swarisa, o ka swara. Ho utswa ho ka senyehelwa ke bokamoso. Di-bycycle tjela re di rekile.

Bakganni ba di-truck-a. Ba rata hore ha ba bona, basetsana ba bangata ha ba bona ba kganni ba di-truck-a, ba ema mo pateng. Ho mme ba re bare . Then ba kganni ba di-truck-a ha ba bona ba betha bell then ba re . E ne bakganni ba di-truck-a ba rata ho lebelela batho. Haholo bo mme.

Ha ne ke thabile ho feta hobane, e ne e le letsatsi la ka la mathomo la ho namela bese ye phahameng ha ka kang. Ke ya le phephetso le letshehadi. Yo! Ka hare ho bese, ne ho na le television, ke ntshetsa metsi ka hare ho yona. Ho na le tse ngata. Ho na le mona ke charge-tsang teng di-phone. Ho na le mona, ho na le Wi-Fi ka hare ho bese. Ha! Ne le letsatsi la ka le botse.

Ha ke bone e ka atleha. Hobane dikgwebo tsa mokgwa oo ke tsa mahaeng. Makeisheneng ha ba e dikgwebo tsa mokgwa oo.

Eya e kang, e kang sebeletsa. Ho tshwana le ha ke ya sekolong ka mehla. Sekolong. Hobane e kang save-la le tjhelete.

Yo! E ne e le, nekele pelo bohloko. Ha ke nahana hore ke rekile ticket ya kgwedi kaofela, ka tjhelete ya ka ya mafelelo. Mme dibese ha di sepele. E ne ha ke na koloi ya ho ya mesebetsing. A tjhehe, e ne e le pelo bohloko ka nnete.

Ka tla ka ema three, ke emetse terene e sa fihle. Ka nako eo, o tlameha hore ke tsene mosebetsing ka eight o'clock. Ne ke kopa hore nako e tlang le dire bokaone. Hobane hona jwale ke latetse mosebetsing wa ka. E ne ba tlo kgokga moholo, ka baka la lena. Ne ke kopa le etse bokaone nako e tlang.

Mabone a seterata sa rona ha a sebetse. Ho mme ne ke kopa hore le tle ho lokisa mabone a rona. Hobane, re na le dilo tse bohlokwa tse re tshwanetseng ho di dira. Bana ba ya sekolong, ba bana ba ngwala dihlahlobo, ho mme ba lokela ho bala. Clinic le yona ha ena mohlahase, dipilisi di tla bola. Ne ke kopa hore le tle ka tshohanyetso.

Ke hore baotledi ba di-Uber, ba bakisa batho, ha ba kopana le ba di-taxi. Hobane hangata ba di-taxi, ha basebetsi le ba di-Uber hantle. Ha ngata ba bakisa hore, ba nahane ekare ke batho ba bona.